Jwalo ka motjha wa mo Afrika Borwa o eleng hore ke o mong wa batjha ba sa sebetseng, hore ke be le data ke ntho e nngwe e bohlokwa. Hobane data ke e sebedisa patlong tsa mesebetsi, data ke e sebedisa dipatlong tsa sekolo hore ke batlisise sekolo. Jwale nna nka thabiswa ke di-data, ke gig-e tse fihlang ho bo fifty. Ke nahana fifty gig-e e ka kgona hore e sebetse kgwedi kaofela, moo e leng hore ke fifty ya motshehare kapa ya nako e nngwe le e nngwe le fifty ya bosiu. Data ena ha e ka kena ka ka letsatsi la pele kgweding nka thaba haholo, nka e rata haholo.

Eya nna nka patalla subscription-e hobane, dinako tse ding ditaba tse leng hore re di fumana social media, ke ditaba tse leng hore ha di a fella kapo ho na le moo e leng hore ha dina bonnete. Jwale ditaba tse patalletsweng, ke ditaba tse leng hore di na le bonnete mme dina le bopaki. Mme hape, di felletse ha hona moo eleng hore ke tla be ke batla ho botsa dipotso hore jwale ho etsahala jwang? Jwale ho etsahetseng? Jwang ka .

Dumelang le kae? Re teng. Ke ne ke ka rata ho thuswa bakeng sa hore ke la lahlehelwa ke karete ya ka ya decoder. Karete ena ya ke, e lahlehile ha ne re tla thota e le hore re thothela, re kgutlela hae. E lahlehile ke sa tsebe ke sa utlwisise hore na e lahlehile tseleng kapa e setse moo ne re dula teng pele. Ke ne ke kopa feela ha le ka nthusa ka seo.

Ee, ke dumellana le wena hore ba fosa ditaba tsa rona le setso sa rona. Seo ba ka se etsang ke hore ba sebedise batho ba tsebang setso seo hantle, hore ba pepafatse setshwantsho seo ka setso seo. Kapo ba shebelle di-program-e ka setso se leng hore ba batla ho se bapatsa hore ba kgone hore ba ntho e leng teng ba se ke ba ntho e fosahetseng.